Nna ke bona batho ba ntse ba sitwa ho itlwaetsa ditsi tsa setjhaba, hobane ba na le mathata a phihlello. Batho ba hloka makoloi a ba isang moo di tse ding, ha ele ba bang bona ba na le ona makoloi a ba isang moo kapa ditekesi empa di a tura.

Nna ho ya ka nna letsatsi la mahadi, ne ke tla le tsamaisa tjena. Ne ke tla sheba ba bo mokgwenyana ha se ba fihlile gate-ing ha ba kokota ba batla ho bulelwa, ne re tla roma ngwana a ye moo a ska ba bulela gate pele ba beha lekgolo fatshe, ba beha lekgolo fatshe ba kene, mme ha se ba kene ba se ba dutse fatshe ka tlung, ha hona motho a tlo bula molomo pele ba ntsha bula molomo, e leng yona botlolo ya wine kapa tjhelete.

Ho kena kereke ho molemo haholo hobane, kerekeng re bala Bebele, mme Bebele e re ruta ka tsa bophelo, mme e re fa bophelo, e re fa mahlohonolo, e re fa le dintho tsohle tseo re di labalabelang maphelong a rona.

Nna ke nahana ho rekisa dijo tsa setso. Eya kgwebo ya hao e tla atleha hobane, mehleng ya hona jwale ha se hangata moo o ka tholang batho kapa di-business di rekisa dijo tsa setso, mme ha o ka di rekisa e tla be e le ntho e ngwe eo batho ba tla be ba qalang ho e bona ka wena.

Mapheko a puo a ile a sitisa ntshetsopele ya bophelo ba ka ka hore, ke ne se ke tshaba dipuisano le batho, ke ne se ke tshaba ho buisana le batho, ke ne se ke tla tshaba le ho qoqa le ho bua le batho. Hape ke ne se ke sita le ho ipuwella ha batho mme ba nkenela, kapa ke entse ho hong ne se ke tshaba ho ipuwella.

Nna lapeng moo ke tswaletsweng teng, re dumela badimong. Re dumela hore badimo ba tlamehile ho hlabelwa, ba tlamehile ho kopuwa, ba tlamehile ho ngwathelwa, hore ditsela tsa rona di dule di bulehile hore mahlatsi le mahlohonolo a dule a le teng ka hara maphelo a rona.

Dumela ntate moruti. Ntate moruti ke ne ke o founetse tjena ke batla ho botsa hore ka letsatsi la dikolobetso la ngwana, ke eng tseo tse tlo hlokahala hore ke tle le tsona, tlamehile re fihle nako mang ene e tlamehile hape re tle le diaparo tsa ngwana na.

Nka qala ka kena lebenkeleng moo ho nang le diaparo tsa bana, mme ka botsa batho ba sebetsang ka moo ka lebenkeleng hore, ngwana ka o batla sekipa sa motho a tjena a tjena a hlahellang marangrang. Ke kopa le mpontshe sona kapa le nhlalosetse hore ke motho a jwang hore a se le siko ka mona ke lo se sheba mabenkeleng a mang.

Mmoa ka ona o pheha motoho tjena, o na o pheha ka tomoso, ona beha tomoso kantle letsatsing a emele hore tomoso e loye. A ritele motoho letsatsi before a tlo o pheha, a ba o pheha mollong o hodimo a o fuduwe, a o fuduwe hore o se ke be wa ba le dikaqa, mme ha qeta ho fuduwa, ha o so sutsitse o so le hantle, a ba theola mollo, mme motoho wa o bo o tjwatla, o tjwatla o butswa, mme ebe ra nwa ebile e le motoho wa mabele.

Lenyalong nka pheha setampo, ka pheha rice, ka pheha le papa, hore motho ha sa rate papa, o tla ja rese kapa setampo. Ke phehe nama ya chicken, ke phehe nama ya kgomo, ke phehe nama ya fariki, hore batho ba kgone ho kgetha mofuta wa nama oo ba ikutlwang ho o ja. Ho tloha moo ke tle ke etse di-salad, ke etse salad ya cabbage, ke etse le salad ya ditapole tseo tse pedi fela. Ke phehe mokopu wa butternut, ke etse mokopu wa butternut ka mora moo ke etse beetroot, ke e kopanye le diapole tse kgubedu, ke tshele viniger, ke tshele le chutney. Ho tloha moo ke etse dessert, ke phehe pudding, ke be ke phehe le yona cake.